Umuntu ungumuntu ngabantu, kuhambisana ngokuthi, ini, uyaludinga usizo labanye abantu, uyaludinga umbono wabanye abantu empilweni yakho. Angeke uze ukwazi ukuthi uziphelele uwedwa.

Kubaluleke ngokuthi, sikhumbula usiko lethu, nokuziqhenya ngosiko lethu, ukuthi singakhohlwa imvelaphi yethu singakhohlwa usiko lethu, nokuthi sikhumbuze nabalandelayo nesizukulwane esilandelayo singakhohlwa ukuthi iyona mpilo thina esiyiphilayo lena ngosiko.

Ukusebenzisa ifilosofi yobuntu ngingayisebenzisa ngokuthi ngibahlalise phansi. Umuntu nomuntu lizwakale izwi lakhe ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Ngingaqhamuki mina nesisombululo sami ukuthi le nkinga kumele ilunge kanjani ngingabazwanga ukuthi inkinga yabo isukaphi nokuthi yini inkinga yabo.

Ngiyacabanga ukuthi imizwelo engase ibe nayo eyo uvalo nokusaba ukuthi kulindeleke okukhulu manje kuyona. Ayisayona umfana, isiyaphuma ekubeni umfana isiyela ekubeni indoda.

Ubuntu buveza ubumqoka bobudlelwane. Ubuntu kuveza ukubaluleka, noma kuveza ukuthi umuntu nomuntu unendima akumele ayidlale emphakathini. Ubuntu kuveza ukuthi umuntu uwumuntu ngabanye abantu awukwazi ukuthi uziphilele uwedwa ubuntu. Ubuntu buveza ukuzwelana nabanye abantu, ukuzwelana nemizwa yabanye abantu. Ukuba nendaba nabanye abantu. Ukuphatha kahle abanye abantu, nokwamukela abanye abantu noma ngabe ilona luphi uhlobo lwabantu. Ibona ubuntu lobo.

Impilo emva komkhosi izoshintsha kakhulu, ngoba kulindeleke ukuthi manje ngingabe ngisay'phathisa okwentombazanyana encane, ngiziphathise komuntu wesifazane osekhulile. Ngiziqoqe, ngoba lokho okusho ukuthi sengingakhulelwa yinoma yinini. Yebo, kona ngisamncane kodwa kusho ukuthi sengingaba wumama khona ngimncane, ngimngaka.

Izinto ezilula ezifana nokudla engikudlayo nokudla okusheshayo kunomthelela omuhle nomubi ekukhetheni ukudla, ngoba ukudla lokhu okusheshayo, isikhathi esiningi kukudla okunamafutha. Kukudla okukhuluphalisayo, ukudla okubangela izifo. Ukudla kona okumnandi, futhi esikuthandayo, kodwa kona akuphilisi impilo ende, kanti ukudla lokhu okulula esijwayele nje ukukudla, kukudla okunempilo okuhloliwe.

Umfundi into ekumele aqale ayazi, ukuthi umculo awuqondisise ukuthi ungani awuzwe ngaphakathi kuyena, aze azi ukuthi hhayi kuculwa ngani le. Sekuyima-ke ke efaka iy'nsimbi. Iy'nsimbi lezo ukuze ezokwazi ukuthi adanse-ke kahle alandelisane ngohlelo lokudansa, koda nje umcimbi kumele , koda nje umculo kumele uwazi ukuthi ungani, ukhuluma ngani, uqonde ukuthini, ukuze ney'nsimbi iy'zolandelana nawo umculo, bese uyadansa-ke.